Ho fumana lebollo la sepetlele ho bonolo haholo. O ya fela tleliniking mme tleliniking ba tla ho thusa ba o romelle sepetlele. Mme lebollo la sepetlele le thusa banna ka dintho tse ngata hobane sa pele le mahala, o ya lebollong mahala ha o ya lebollong la sepetlele. O fumana alafo e nepahetseng, o fumana meriana e leng hore o tlameha ho e sebedisa hore o ithobe. Mme lebollo le thusa ka ho tshireletsa banna mafung a mangata a thobalano.

Moo ke dulang teng ho na le mahae a maqheku. O ka tsamaya metsotso e se sa fediseng pelo ho tloha mona hae hoya moo hobane ke lekeisheneng le le leng. Ha o tsamaya ka koloi, o ka tsamaya metsotso e ka bang leshome. Mme ha o tsamaya ka maoto o tsamaya le ntatemoholo, o ka tsamaya metsotso e ka bang ninety hore pele o ka fitlha ntlong, mahaeng a maqheku.

Bona ka ha o fokola mmele, letlalo, mmala wa letlalo la hao o fetoha. O qala ha o le motho wa mme o tswa madi ka tlase o sa utlwisiseng. O ba le tshokeho wa sokeha, mala a hao a sokeha kapo o ba le letshollo o ba le, kapa o ba le kwetelana letsweleng. Hore o fumane, ho ka lwantsha bolwetse bona ka ho nka meriana e itseng kapa di-treatment-e tse itseng.

O ka ba o le monna o nwa jwala jwalo ka thlapi, o ka ba le lefu la pelo kapo lona lefu la matshwafo. O ka ba le, o ka tloha wa qetelletse o sa hlotse o kgona ho etsa bana bakeng sa ho nwa jwala haholo. O nyolosa hape le menyetla ya hao ya hore o be le kankere.

Ke nahana hore batho ba nang le mangolo a dithuto tsa bongaka ba dutseng hae, be leng hore ba dula haufinyana le ditleliniki tse kgolo kapa tsona dipetlele. Ba bona e le hore ho ho hlokahala dingaka. Ba nke mangolo a bona le di-CV tsa bona, ba ye dipetleleng le ditleliniking-ing tseo. Ba fitlhe ba ikopele ho ithaopa ho sebetsa moo, le ha e le mosebetsi e leng hore ha ba tlo kgona ba mpe ba ithaope feela. Hore ba dipetlele le ba ditleliniki ba kgone ho bona hore kannete-nnete ba hloka thuso ya dingaka, ba hloka dingaka. Mme seo se tla etsa hore ba qetelletse ba hirilwe.

Bongata ba meriana e leng hore ha e melaong, e na le ditlamorao tse seng monate. Ke ka hoo di sa etswang hore di be molaong, ha ne di le molaong nka bo e le hore ke meriana e loketseng hore batho ba ka e nwa. Meriana ena e kaba tjhefo mmeleng ya batho, moo eleng hore e qetelletse e ba bolaile kapa eba kudisitse le ho feta moo bolwetseng be leng hore ba leka ho bo lwantsha.

Ha ke a tloha ke botsitse hore na moya eo e mebe ke ya bo mang? E tswa kae? Ke ile feela ka etsetswa moletlo moo eleng hore ke la kenywa dibata mme ka hlaba kgoho tse pedi. Yaba hothwe ke fokotse batho be leng hore ke tsamaya le bona.

Taba e, ke taba e leng hore e tshwanetse hore e tlaelwe ho ba lefapha la bophelo. hHbane ha ke nahane hore e e melaong meriana ena. Mme jwalo ka dingaka, re ka etsa hore re kopane le bo mme bana ha ba ntse batla tleliniking. Re ba hlalosetse ka dikotsi tsa meriana eo ba e rekang seterateng hobane ha se meriana kaofela e leng hore re reka seterateng mme e be le hore ya sebetsa.

Eya, nka nka dikeletso tse ke di fumanang ho marangrang a social media, hobane bongata ba batho ba fetile moo tseleng tseo. Mme bongata ba bona ba hlalosa ditori tsa bona, mme ke ditori tseo tsa bona ke nnete. Ha se metlae feela kapo ntho fela e leng hore ba iqhametse yona, ke ntho tse leng hore di etsahetse.

Bothata bo boholo be leng hore re kopane le bona, ba ho tjha ha dintlo. Ya pele ke hore bongata ba batho ba robala ka dikerese tse light-ilweng. Etsa bonnete ba hore pele o robala kerese e tinngwe. Mme ha o light-ele kerese pela kgaretene kapa moo eleng hore e tla kgona ho kapa mollo ka pele. Ya bobedi, netefatsa hore kgase ya hao oe tiisitse ha o qeta ho e sebedisa, e dule e tiiseile ka dinako tsohle mme ha oe sebedisetse pela moo eleng hore hona le mollo kapo mollo o hodimo. Ya boraro, haebe o ne o besa, etsa bo nnete ba hore pele o robala kapa pele o tswa ka ntlo o timme mollo wa hao. Ya bone, etsa bonnete ba hore ha o qeta ho pheha o tima setofo sa hao ka dinako tsohle.